Banga ukuthi indima engadlalwa ezokuthutha zomphakathi ukuba ibe nozwelo uma kuza ngasemalungwini omphakathi ikakhulukazi laba asebebadala ibe babekezelelene futhi ibahlangabeze uma becela ukuthuthwa. Ibanikeze isineke, nesikhathi, ibanike indawo ebalulekile kuzona izigungu lezi zabo abathuthi bomphakathi.

Ngingaqala ngishintshe izikhathi zokuhamba kwayo ngoba kwamanye amalungu omphakathi ibalulekile ibhasi, ngoba uma ihamba ngesikhathi esisodwa kuyenzeka ungayitholi ngesikhathi uze uyithole ngesikhathi ongasadingi ukuhamba ngaso. Ngingashintsha isevisi yesikhathi sokuhamba kwayo ifike noma yisiphi isikhathi esidingwa amalungu omphakathi.

Kakhulu ukuba abagibeli banikwe ikhefu ngemuva kohambo olude ngoba lokhu kuholela ekutheni abagibeli baze bangakhululeki uma begibelile ngaphandle kwekhefu. Kubalulekile ukuba abashayeli babaphe abagibeli ikhefu uma kuhanjwa uhambo olude. Lokho kudlala indima and kuyabakhululekisa abagibeli ezimotweni emabhasini,

Ngibingelele kuwe mphathi werenki, ngifona la lunga lomphakathi elikhathazeke kakhulu mayelana nezokuthutha zakho eziphethwe wuwe. Ngikhathazeke kakhulu ngicela ukubuza ukuba ikhona yini imibandela noma izinyathelo enizithathayo mayelana nalobhubhane olukhona lwezimpilo zamatekisi endaweni yethu. Ngifona nje angikhathazekile ngedwa ngicela ukubuza ukuba ikhona yini imiphumela esizoba khona mayelana nesisombululo salolu daba. Ngifona nje ngingumuntu osebenzisa ezokuthutha zamatekisi nsuku zonke. Angazi ngingaba yini ngaphandle kokuthola itekisi ezongibheka etohhweni.

Ngeke akwanele neze ngoba thina abanye amalungu omphakathi asiwatholi amabhasi ngesikhathi esifuna ukuwasebenzisa ngaso. Ukuhamba kwamabhasi ngamahora kuyasilimaza samanye amalungu omphakathi.

Simo ngingasisingatha ngokuqala ngiqoqe imithwalo lingakashayi ihora lami lokuhamba noma ngemumva kwamahora amabili ngaphambi kokushaya kwehora lami lokuhamba.

Ngicabanga ukuthi uhlelo lokwengeza iziteshi lungasiza kakhulu noma lungabamba kakhulu iqhaza kulesi simo.

Athembeke kakhulu amatebula ezikhathi zamabhasi endaweni yangakithi. Awumi ngisho ihora uma ulindile. Ngaphandle uma kunguwe ogejwe isikhathi, kodwa nje athembeke kakhulu. Ibhasi ayisigeji isikhathi endaweni yangakithi.

Lezi zithuthi ziqhathaniswa kakhulu ngobudlelwane babo nomphakathi, ngoba lezi zithuthi zithutha ikakhulukazi abantu abadala ubudlelwane babo buqine kakhulu ngoba nabo banokubekezela kanye nesineke uma kuza ekuthutheni umphakathi.

Ukuhlanzeka kwamabhasi ngingakulinganisela ku-dash ten emphakathini wangakithi, ngoba amabhasi ahlezi ehlanzekile ngesikhathi sokuma kwawo unabaqashwa abawaklinayo amabhasi ukuze ahlale ehlanzekile uma esethutha umphakathi afike econsa co ukuhlanzeka.

Ezinye izithuthi zesonto okanye zezinkonzo ezithile ezihlukile. Ezinye azibeki nani zibathatha mahhala. Ezinye zibeka inani elithile elizokhokhwa amalungu esonto.

Thelo sokuqala engingasithatha ukubhala amabhodi ukuze kwazise umuntu ngaphambi kokuba azokucela usizo lokuthutha impahla. Afike acele usizo ulwazi esenalo lokukhuphuka kwenani. Lokho kungasiza kakhulu ekugwemeni ingxabano phakathi kwami ngingumthuthi kanye nekhasimende elidinga ukuthuthelwa impahla. Nakho lokhu kubhala amabhodi kungaba nakho ukumuvezela ngokucacile ukuba leli phesenti elinyusiwe lisemthethweni.